Motswalle wa ka ha jwale ha ho bonolo hore ke o letsetse nakong ya motshehare, hobaneng ditheko tsa airtime di nyolohile haholo. Ha ho bobebe hore ke bue le wena ka airtime ya diranta tse leshome nako e telele, jwalo ka ha pele ke ne ke kgona ho founela. Empa ha jwale dinako di tjhentjhile ebile le ditheko di nyolohile, ho letsetsa motshehare ho nka theko hodimo ho na le ha ke o founela bosiu, ha ho tshwane le mehleng ya kgale moo motho o no kgona ho bua le motho ka mora hora e ngwe le e ngwe ka mora metsotso e mehlano theko e ba tlase, nyana kapa pele ho hora ya leshome le metso e mehlano theko ya teng e ne e ba tlase, ho na le ha e le ka mora teng e ba hodimo, empa ha hona jwale theko e nyolohile ha hodimo, ha ho bobebe ebile ha ho bonolo.

Nakong ya hona jwale, ha o sa fumana sebaka sa ho shebella ho itseng, ka nako e itseng, o na le monyetla wa hore o ka iphumanela yona satellite e kgonang hore o ipehele nako eo o ka shebellang ho itseng ho batlang ho shebella ka ona ebang o tla be o le maphathephathe ka nako eo. E ngwe ya dintho tse entsweng di be bobebe, o kgona ho etsa di-app kapa ho stream-a satellite ka phone ya hao, o tsebe ho ipehela nako kapa o shebelle ntho e bang ha wa ka ba le nako ya hore o shebelle, o na le monyetla wa hore ha o na le data o na le phone o kgona ho e phetha o e shebelle.

Ke ho ba ke mantswe a mabedi a fapaneng. Di emetse hong hwa lentswe le itseng, e ngwe e emetse lentswe le itseng. Ho bolelang hore ho fapane ho na le ho reka data kapa hona atime. Wi-Fi ke e ngwe ya diketsahalo tse ntjha, tse bobebe tsa ho sebedisa marangrang ho ba ho bobebe ebile ho thekong e tlase, empa mosebetsi wa teng o le bonolo haholo.